Hore mofuta wa polasi e nyane wa kgwebo o dula o le tshebetsong le hore o hodiswe, rapolasi o tlamehile ho eketsa bokgoni ba tlhahiso, mebaraka le thekiso, a be le tsamaiso ya basebetsi, a be le taolo ya dijalo kapa ya mehlape, a be le tsela eo a tsamaisang phallo ya tjhelete ka yona.

Kgotso ntate le kae? Re phetse. Ntate ke rapolasi ya rekileng polasi ena ya hao, mme ke thola kgathatseho e kgolo e tswang ho moahisane a nhlalosetsa hore polasi ena mobu wa teng ha wa nona, mme dijalo tse jalwang mona ha di hole. Ke ne ke kopa ntate o nhlalosetse hore ke hobaneng o nrekiseditse polasi ena ya hao e bodileng e sa holeng. Jwale o nkile tjhelete ya ka e ke rekileng polasi ena ka yona, mme o ya bona hore nna jwale ha ke no etsa tjhelete. Polasi ya ka e ke ke be ya ba ya hola ka baka la hore mobu o ha o hodise dijalo.

Nna ho ya ka nna ke bona ho le betere. Basebetsi ba polasing ba kwetliswe ke sehwai hobane dihwai di ka hlophisa dithupello ho latela ditlhoko le mekgwa ya polasi, mme ba ke se lefe letho ho na le ho isa basebetsi lefapheng la kwetliso. Mme hoo ho dumella basebetsi ho ithuta ba ntse ba sebetsa mosebetsi wa bona ka mehla, mme dihwai tse ngata di fana ka di-skill tse ngata tse itseng tseo basebetsi ba polasing ba ka ithutang tsona.

Nna nka ba eletsa hore ba qale ka nako yena ya mariha ho lema hobane mobu o nonne haholo ebile o mongobo ha ho tshwane le ka hlabula mo ho hlokahalang o dule o tshella dijalo tsa hao hore di se ke tsa tjha hore o di thibele ho letsatsi. Ee, hwa hlokahala hore tse ding o di thibele ho serame fela e seng jwalo ka ka hlabula. Nka ba kgothaletsa hore ba qale ka ho jala meroho e tshwanang le bo spinach le khabetjhe hobane ke tsona tse hlokahalang haholo le mmeleng wa rona. Ho na le hore o ye o lo di reka mmarakeng, o i-save-la le tjhelete.

Bo rapolasi ba nang le naha e nyane, ke nahana mathata e ba shebanang le ona, ke mathata a tshwanang le ho hlaselaha ha bonolo ke phethoho ya maemo a lehodimo. Mathata a ditjhelete, ho laola malwetse le di senye mobung, ho boloka bophelo bo botle ba mobu, ho tshwara le ho boloka hantle dijalo le kgaello ya basebetsi.

Ke laka ka utlwela hore bongata ba tsona ha se dimela tse nowang kapa tse jewang jwalo ska ha e le dimela tse nang le tjhefu, empa tse ding tsa tsona re a di nwa ebile re a di ja. Tse tshwanang le bo Rooibos e etsang teye mme e nang le bohlokwa hape mmeleng ya rona.

Tlhapi ya hake hore e nketsetse tjhelete. Ke nahana nka e nka ka e fryer ka tlung ka mona, ebe ke a tswa ke lo e rekisa e se e pheuwe. Ke rekisetsa bana dikolong kapa batho ba fetang ka tsela kapa nka e nka ka isa ho bo rakgwebo, bona ba ithekisetse yona, nna ke be supply-a ya bona e ba supply-ang ka tlhapi ena ya hake.

Le jwale ha ho na tswekere e monate jwalo ka ya mmoba ka bophelo bo botle. Ee, ke laka ka ja mmoba ke le kwana motseng wa Natal KZN mo mmoba o hlahang teng. Ke etetse ha nkgono wa ka. Ke ile ka ba le privilege sefapano ya hore ke thole mmoba, ke o je, o soka o etswa eng kapa eng.

Ha metjhini e robeha polasing, leano leo le sebedisang ke hore nakwana ho ntse ho lokiswa metjhini e robehileng, basebetsi ba tswele pele ka mosebetsi o sa hlokeng metjhini hoba ha se mesebetsi kaofela ya polasing e hlokang metjhini. Jwalo seka ho hlaola, ho hlaola ha o hloke motjhini. Basebeletsi ba ka nka mohoma ba hlaola ho ntsha ditapole, ho ntsha ditapole ha se mosebetsi o mokalo o hlokang motjhini, basebeletsi ba ka kgona ho ntsha ditapole. Ho kga moroho ha se mosebetsi o mokalo hore basebetsi ba ka kga moroho kapa ba depend-a ho motjhini, motjhini ha o ntso o lokiswa nakwana rona re tswela pele ka mosebetsi wa matsoho re le basebetsi.

Ee, mmuso wa rona ha o tshehetse bo rapolasi ka tsela e tshwanetseng, ditsela tse yang dipolasing ha di ya loka mme botsotsi bo polasing, rate ya teng e phahame ho feta. Bo rapolasi ba bolawa hoseng le metshehare jwalo ka dikokwana. Nna ho ya ka nna leano le nkabang le lona, nka batla mmuso o fe bo rapolasing security se tswang mmusong. Ho kata bo rapolasi ho lokiswe ditsela, ditsela tse yang dipolasing, ho fanwe ka tsa ditjhelete ho thusa bo rapolasi ho hodisa kgwebo ya bona.